Merwalela e ama temothuo mo teropong ya rena ka tsela e e sa emang sentle, ka gonne balemi ba senyegelwa ke dijalo tsa bona. Mme se balemi ba ka se dirang, ke go lebelela maemo a bosa 'tsatsi ka letsatsi, gore ba kgone go itse gore ke nako e feng e e leng sentle gore ba ka jala, mme dijalo tsa bona tsa se senyege ka ntlha ya merwalela e tla bo e leng teng. Ka jalo balemi ba tshwanetse go lebelela maemo a bosa ka metlha le ka metlha.

Merogo e e jaaka ditamati, e ka jalwa ka tsela e leng goreng o ka tseya tamati e leng goreng e bodile kgotsa e leng gore ga e mo seemong se sentle gore e ka jewa, mme wa e tsenya mo mabung. Wa tsenya mo mabung wa tswalela mabu, mme wa e tshela ka metsi, wa nna ntse o e nosetsa ka metsi letsatsi ka letsatsi, mme e tla tlhoga. Kgotsa wa ya kwa mabenkeleng, wa reka di-seeds-e tsa ditamati, mme wa dijalwa mo mabung mme di tla tlhoga.

Ke le morutabana, nka ba tlhalosetsa gore dinonyane tse, di rata mo go leng dintšhe. Di fitlhela dijo tsa tsona mo tlhageng e tshwanang le ya dintšhe, mme di ya ka tikologo e leng mo go tsona. Di rata dintšhe thata.

Go ya ka nna, magareng ga dijalo tse di jalwang mo gae le tsa ko dipolaseng, ke bona e le tsa ko dipolaseng tse e leng goreng ga di bole ka bonako, ka gonne kwa dipolaseng mmu wa teng o nonne. Mme go na le balemi ba ba di tlhokomelang sentle, ke tsone tse e leng goreng gantsi go rekisiwa tsona kwa mmarakeng, mme di kgona go nna dibeke kgotsa malatsi a mmalwa go feta tsa mo gae, gonne tse mo gae mmu wa teng ga wa nona sentle. Mme mo gae, o fitlhelele gore motho o e leng goreng tlabe a di jetse ga di neye nako, ya go ditlhokomela sentle. Mme tsa ko dipolaseng le gone, go na le dilo tse ba di dirisang gore ba nonnise kgotsa ba nonntshe dijalo tse tsa bona.

Go ka diriwa gore barui ba diphologolo, ba tlhaloganye gore nngwe le nngwe ya phologolo e ja dijo tse di ntseng yang. Mme, ba leke go di fa dijo tse e le goreng di ntse sentle, mme di tsamaelana le mofuta wa diphoofolo tseo ba di fepang. Mme mo go tleng mo go tlhokomeleng mafulo, ba ka dira gore ba lokele di-biometrics-e kana ga te keng, di-security. Mme ba netefatse gore dipolase tsa bone di kampetse ka dinako tsotlhe.

Go romela dijalo mo temong, go ka thusa ka tsela e leng gore o ka dira gore mmu o none, mme o kry-e maungo otlhe, a feleletseng, go thusa dijalo tse tlabeng di jetswe mo go o ne. Mme seo, se tla thusa gore di kgone go gola sentle, di fitlhele di-ingredients-e tsotlhe e e di batlang.

Nka re kgolo ya thekenoloji e thusa thata mo temothuong le kgwebo ya maungo ka gonne, go na le ditsela tse e leng gore ee, bajali ba ka di dirisa tse di amanang le thekenoloji, tse e leng gore di ka nolofatsa tiro ya bona mo go godiseng maungo, jaaka go itse gore ke dilo tse difeng tse di siametseng maungo, a tsona ba dirisa thekenoloji.

Mekgwa ya IPM e e tshwanang yaka go fetoga-fetoga ga go jala dijalo tsa gago, ka dilemo tse di farologaneng jaaka go se jale ditamati mo lefelong le le lengwe, ngwaga le ngwaga. Dijalo tse dingwe ka bo tsone, ga di utlwane kgotsa ga di le dikhukhwane, gape go ka dirisiwa di-net-e le dirai go sireletsa dijalo.

Rooibos-o e kgona go thekga botshelo mo lefatsheng. E thusa le ka tshireletso ya tshenyo ya mmu. E kgona go gola ka ntle le di-chemical-e, mme e kgona go gola mo pisong kgotsa le mo komelelong. Mme gape rooibos-o e kgona go dirisa metsi a le mannye, ga e tlhoke metsi a le mantsi.

Mefuta e nna ke itseng ya merogo, ke morogo wa thepe, ke morogo wa dinawa, ke morogo wa lerotho, ke morogo wa thelele, morogo wa mmutla, re na le letlhoa kgotsa lephutsi. Ee, eo ke ona merogo e nna ke itseng.